Kholomo dza mafhi ndi dza ndeme ngauri dzi bveledzisa mafhi hafhu futhi dzi si tsha kona u bveledzisa mafhi dzi a dovha dza shumiswa sa u vha tshisevho, ende zwi bveledzisa mishumo musi vhathu vha khou dzi hama mafhi ende dzi bveledza zwithu zwinzhi nga khazwo vho dzi yoghurt, vho dzi tshizi zwine zwa thusa lushaka uri lu kone u ḽa.

Ndi kha heyi nyimele arali nda mu founela a swika hune ha khou fara na luthihi. Ndi nga kombetshedza u rengisa idzi khavhishi kha vhupo hanga ha tsini nahone ndi nga tsitsa na mutengo uri dzi kone u rengiwa, u fhira uri dzi vhaisale dzi laṱiwe.

Vhulimi vhuṱuku vhu thusedza hayani uri vha kone u wana na masheleni ane vha nga kona u renga zwishumiswa zwa ḓuvha na ḓuvha. U nga vhurotho, mafhi nga i tshelede yenei ine vha ḓo vha vha khou rengisela vhathu hone namusi arali muroho u khou bala vha a kona uri vha ḓiitele wone ma, ngadeni dzavho.

Ndi nga ya kha vhorabulasi vha re kha vhupo ha tsini nda vhudzisa nga ha kuṱavhele kwa maṱamaṱisi ara vha siho kana vha sa khou nthusa, ndi nga shumisa founu u ṱoḓulusa nga u ṱavha maṱamaṱisi na uri a ṱavhiwa nga tshifhinga tshifhio kha mavu a hani nahone sheledzisiwa hani.

Zwi na khombo ngauri musi yo dzulesa tshikwatudzini i ya fhedzisela i khou dzheniwa nga zwitzhili zwine zwi a lwadza muthu hafhu na muḓifho wayo u ya ṱuwa.

Mavhele a ḓo ṱhukhukanyiwa hone na maṱari a mavhele a ḓo ṱhukhukanyiwa khathihi na zwikoli zwi ḓo ṱhukhuwa, hune ha ḓo sala hu si tshena u kaṋa ngauri mavhele a ḓo vha o ṱhukhuwa.

Ndi khalaṅwaha ya vhuria.

Madamu a thusa na u tikedza mishumo ya vhulimi ngauri madamu a kone u vhulunga maḓi nga zwifhinga zwa mvula zwine heiḽa maḓi a ḓo kona u shumiswa nga zwifhinga zwa magomelelo u sheledza miroho na u ṅwisa zwifuwo. Futhi madamu a dovha a thusa uri hu sa vhe na miḓalo nga u vhulunga maḓi a mvula, one madamu a ya ḓura u a fhaṱa ende futhi a tea u fhaṱiwa kule na miḓi u itela musi ono kwasheya a sa kumbe miḓi ya vhathu.

Ni tea u dzhiela nzhele mapakele a miroho na khavhishi, ni tea u shumisa mabogisi kana makasi one nga khao a ya kona u dzhenisa muya, hone ni tou endedza miroho na khavhishi nga matsheloni kana tshikovhelelo hu sa fhisi.

Musi rabulasi a tshi fuwa nguluvhe u fanela u dzhiela nzhele mutakalo wa nguluvhe na kuvhonele kwa nguluvhe uri dzi a dzi na malwadze naa, dzi tea u fhaṱeliwa thumbwa ine ya dzi tsireledza kha mvula, mimuya na ḓuvha hone dzi tea u ḽisiwa zwiḽiwa zwi re na mutakalo.

Zwikhokhonono zwi ngaho tshivhungu ri zwi shumisela mushonga wa Min oil uri u zwi, u vhulaye luvhungu ulo kha mavhele musi ono oma, ri wana zwikhokhonono zwo no nga tshifheṱi, ri zwi bvisa nga u tou vhea mavhele ḓuvhani.

Mutakalo wa zwifuwo u a tshinyala ngauri hu si na maḓi zwifuwo zwi nga si vhe na tsukanyo muvhilini zwine zwa sia zwifuwo zwi tshi kha u fa. Rabulasi zwi mu tshinyadza ngauri zwi ḓo mu tshinyela tshikwama ngori u ḓo vha a si tsha kona u rengisa zwifuwo.

Zwo ralo ndi nga zama u kombetshedza uri vha tou ḽi tshintsha, vha mphe ḽiṅwe boḓelo. Zwa bala ndi ḓo ṱanganedza mara a thi nga ḓo nwa zwithu zwi re kha eḽo boḓelo ndi ḓo ya nda ḽi laṱa.

Ndi nga ṋea ngudo ya uri vha shumisisa hani drone.

Nga uri fhethu ho kunaho hu na mutakalo zwine zwa pandela zwitzhili kha zwifuwo.

Ndi vhona zwi zwa ndeme u vusuludzwa ha mavu u itela uri muṅwe na muṅwe a vhe na tshipiḓa tshawe tsha mavu. Ri lingane sa vhathu vha Afrika Tshipembe.

Ndi nga zwi shandukisa nga u tshimbila ndi tshi dededza vhathu, ndi tshi shumisa radio, theḽevishini zwileludzi zwa vhudavhidzani, na u ya ndi tshi dalela zwikolo u vha vhudza nga ha vhulimi na u eletshedza nga pfhunzo i ṱumanaho na vhulimi na vhundeme ha vhulimi kha ikonomi ya shango.

Vhalimi vhaṱuku vha ṱangana na khaedu dzo no nga u vha na mavu a vhone vhaṋe zwine zwa sia vha tshi to badela nga ṅwedzi u shumisa fhethu hune vha ḓo vha vha khou ṱavhela hone zwimelwa zwavho. Vha dovha vha vha na thaidzo ya u sa kona u shumisa mavu u alusa zwimelwa.

Ndi uri zwimela zwi limiwa tshilimo musi hu kha khalaṅwaha ya mvula uri zwi aluwe zwavhuḓi.

Mushumo wa mafhungo ndi u ḽiwa na u bveledzisa zwithu zwi no nga dzi dzhusi na dzi achaar.

Khaedu dzine vhalimi vha kale vha ṱangana nadzo dzi dzi nga u vha na khaedu yo shavha u shanduka na u shaya u shumisa zwishumiswa zwa thekinoḽodzhi ya dzi zwino, sa dzi drown na dzi GPS.

Ndi vhona zwi zwa ndeme uri vhalimi na vhashumi vho no shuma mabulasini vha holeliwe tshelede yo fanelaho saizwi vha tshi tikedza uri ikonomi ya Afrika Tshipembe i aluwe.

Ndi u vha na bulasi ḽine wa ṱavhela khaḽo zwiḽiwa zwine zwi a ḽiwa nga nguluvhe, futhi hafhu wa dovha hafhu wa dzi fhaṱela thumbwa ine a i dzheni muya, a i dzhenisi mvula, a i dzhenisi ḓuvha ḽinzhi ḽinzhi.

Ee ndi vhona u nga i ya ntakadza ikonomi yashu.

Ndi dza uri arali hu si na maḓi, a hu na u ṱavha u ṱavha ha zwimela ngauri zwimela zwi ṱoda maḓi uri zwi aluwe.

Ndi nga renga mathannge nda vhulunga maḓi khao.

Ndi nga dzhia ngeletshedzo dzoṱhe, ndi nga ṱavha nga thanga na nga dali.

Ndi nga u ṱavha vha tshi rengisa, vha tshi ya vha tshi vhulunga masheleni avho dzi banngani.

Ndi ngauri vhathu vha zwino vho ḓidzhenisa kha vhulimi, nga kha uri mishumo i kha sekithara dziṅwe i khou konḓa zwine zwa sumbedza uri na miṅwahani i ḓaho vhulimi vhu ḓo vha vhu kha ḓi vha hone.

Ndi nga ya radioni nda ya u huwela hone ndi tshi ṱoḓa thuso sa hezwi radio i tshi thetshelesiwa nga vhathu vhanzhi, ro vha anganyela na vhorabulasi vhahulwane.

Maḓi ri a vhulungela mathanngeni kana madamuni.

Zwine nda ḓivha nga mavu a Afrika Tshipembe ndi zwa uri vhathu vhatshena vho ḓa Afrika Tshipembe vha dzhiela vhathu vharema mavu avho, ha swika he vha thoma u ita vhulimi khao hu no ri vharema vhaṋe vha mavu hu si na zwine vha khou bveledzisa ngauri vho dzhieliwa mavu avho.

Muthu u tea u thoma a ṱola uri mbeu yawe i tshe yo takala kana yo dzheniwa nga zwitzhili, u itela uri a songo tou ṱavhela ḽihala.

Vha dzula vho renga mishonga vhone vha ita uri zwifuwo zwavho zwi dzule dzi hokoni.

Khaedu dzine dza vha hone musi muthu a khou fuwa khuhu dzi nga mufhiso, mufhiso u ya vhulaya khuhu hone na zwipuka zwa ḓaka sa ṋowa zwi khombo u tshi sedza khuhu.

Ndi ḓivha uri vhulwadze ha khwanḓa na mulomo hu vhaisa nga maanḓa kholomo zwine zwa sia vhorabulasi vha khou fhelelwa nga masheleni musi kholomo dzavho dzi tshi lovha.

Ndi u ṱhogomela zwifuwo nahone musi zwi tshi ṱoḓa u vhulaiwa a zwi tei u vhulaiwa zwo thoma zwa shengedziwa.

Sa gandakanda kana ṱereṱere, zwi thusa vhalimi uri vha fhedze u lima tsimu nga u ṱavhanya ngauri gandakanda kana ṱereṱere ḽi lima nga u ṱavhanya u fhira musi hu khou lima muthu zwine zwa ita uri vha bveledze zwithu zwinzhi nga tshifhinga tshiṱuku.

Ndi nga vhidza muṱangano wa vhabebi tshikoloni nda vha eletshedza nga ha vhulimi na ndeme yaho.

Sunflower i ya ri thusa kha u ri itela mapfhura a u shela kha muroho hone i a ḓisa mutakalo musi i tshi ḽiwa nga zwifuwo.

Musi hu khou shuma muṱa kha bulasi zwi leludzela rabulasi masheleni e a vha a tshi nga a shumisa u badela vhashumi, zwa dovha zwa thusa uri musi vha khou lima sa muṱa vha a ṱavhanyedza u fhedza.

Ee nṋe ndi vhona zwi tshi sendedza vhathu tsini ngauri musi vha tshi khou lima vha vha vha khou haseledza.

Ee ndi vhona vha tshi tea u dzula bulasini ngauri zwi vha leludzela u ya nṱha na fhasi vha tshi ya bulasini honeha vha dovha vha vha vha khou linda bulasi.

Ndi vhona hu uri nguluvhe i ḽa zwiḽiwa zwinzhi, honeha nguluvhe i ya ṱavhanyedza ita tshika zwine zwi ṱoḓa uri i dzulele u ṱhogomeliwa.

Ndi nga ita uri vha ye tshikoloni tsha Abet.

Ee zwi kha ḓi vha hone, sa delele, phuri, mushidzhi, vowa.

Zwo kwama tshikwama tsha bulasi nga nḓila i si yavhuḓi ngauri ro fhelelwa nga masheleni lwe ra sia ri khou pandela vhaṅwe vha vhashumi ngauri ra nga si tsha kona u vha badela vhoṱhe.

Ndi mushonga u no pfhi Blue death.

Ee ko fhambana ngauri vhorabulasi vhahulwane vha ṱavha nga egere hu no uri vhalimi vhaṱuku vha tou gobela.

Ndi u ṱhavhela zwifuwo, zwiṅe zwi tou isiwa dipeni.

Ndi zwa ndeme ngauri u na ḽaisentse u ya kona u lambedziwa, honeha u si na vha nga ḓa vha u valela bulasi ḽau vha dzhia na zwithu zwine wo no zwi renga nga tshelede yawu.

Ndi uri a vhe na fhethu hune a ḓo fhaṱela hone hoko yawe nahone fhethu ho vhulungeaho kha zwithu zwo no nga dzi ṋowa na dzi tswiṋa.

Ee vhuponi ha hashu ri a kona u alusa phonḓa honeha ri dzi alusa kha khalaṅwaha ya tshilimo.

Maga ane a fanela u tevhedzwa musi hu tshi ṱavhiwa kana u gobiwa nḓuhu ndi a uri nḓuhu dzi gobela fhethu hone mavu a hone ha ngo oma hune a dzi tei u gobiwa fhasi fhasi.

Zwithu zwine nda takalela u zwi ṱavha ngadeni yanga ndi tshikoli na muroho wa mutshaina khathihi na khavhishi.

Ndo lingedza u ṱavha biṱiruṱi mara ha swika he isi hule lune i ya ḽeya ndo ḓo wana usa uri khaedu ye ndavha ndi kho ṱangana nayo yo ita uri biṱiruṱi isi hule ndi mavu.

Ndi vhona hu na mutakalo wavhuḓi ngauri u vha wo ḓala zwithu zwi re na pfhushi hone zwi songo to itiwaho nga mitshini.

Ndi takalela u ḽa mukapu wa makhaha nga matsheloni nga uri u vha wo itiwa nga mavhele.

Ee ndo no vhuya nda ḓi wana ndi khou ḽa hone uya ḓifha ende u na mutakalo.

Ndi ḓivha uri makhaha a itiwa nga luvhele honeha a na mutakalo kha muthu wa miṅwaha miṅwe na miṅwe.

Hai thi thu vhuya nda i ṱavha.

Ee ndo no vhuya nda ḓi wana ndi khou dzi ḽa hone ndo dzi lugisela ndo dzi dzhia nda dzi panga khonthinani nda shela maḓi a u dudela khathihi na swigiri nga tshiṅwe tshifhinga nda dzi shumisela mafhi a livhisi.

Ndi ḓivha na u ṱalukanya uri jungle oats i na dzi phurotheini i na mutakalo hone a thi tu ṱalukanya zwavhuḓi uri mukapu oyo u itiwa ngani.

Ndi ḓivha uri mutshelo wa kiwi u ḓifha u tshi dungelela hone u na thambo nnzhi nnzhi nga ngomu.

Ndi a shumisa u aḽa ndo a ṱanganyisa na yogathi khathihi na mukapu.

Ndi humbula uri tshi itiwa nga u to kwanya maswiri ha shumisiwa muthotho wao.

Kha vhupo hahashu dzi shumisiwa u itela ṋama ndi vhona uri vhathu vhanzhi vha nga dzi fuwa sa hezwi dzi tshi ḓisa tshelede.

I ḓisa nḓisedzo ya zwiḽiwa ḽifhasini ḽothe ngauri zwiḽiwa zwivha zwi songo tsha ḓala hone u fhedzisela hu khou tambula vhathu.

Zwi kwama tsireledzo ya zwiḽiwa nga nḓila i si yone ngauri zwi siya vhathu na zwipuka ri khou shaya zwiḽiwa zwa u ḽa.

Ndi u shumisa mbeu dzo ṱolwaho hone dzone dzi a kona u konḓelela nyimele nnzhi nnzhi dzo fhambananaho dzine dza bvelela.

Ndi vhona nḓisedzo dzapo dzi tshi kha ḓi salela murahu afha lifhasini ndi tshi sedza fhethu ho nonga tshaini na amerika uri vha phanḓa.

Zwi ita uri mitengo ya zwiḽiwa i gonye hone zwiḽiwa zwi ḓurese nga maanḓa u fhirisa mukano.

Zwi kwama mutakalo nga nḓila ya vhuḓi arali zwiḽiwa zwi khou aluwa zwi na mutakalo zwi amba na tshitshavha tshi tshiḽa tshi ḓovha na mutakalo u fhiriswa musi tshitshavha tshi khou ḽa zwiḽiwa zwi si na mutakalo.

U aluwa u sa hone pfhushi fhethu ho kwameaho nga tshanduko ya kilima zwi bora uri a hu nga tsha ṱavhea zwithu zwine zwa amba uri fhethu ha u ṱavhea zwithu hu ḓovha ho no fhungudzea zwo no ḓi itiwa zwi ṱavhwa zwono dovha hone zwi ḓure ngauri zwi ḓovha zwi kho tevheliwa fhethu huṱuku ende zwi kho ṱoḓiwa nga vhathu vhanzhi.

Zwi ita uri khombo ivhe nnzhi sa izwi zwiḽiwa zwi ḓovha zwo kavhiwa nga kiḽima zwa engedza uri zwi zwine zwavha hone zwi vhe zwituku zwi re na pfhushi zwinzhi zwi vhe zwo vhaisala zwine zwa ita uri vhathu vha songo zwi swikelela.

Ndi uri vhathu vha ṱavhe zwiḽiwa miḓini yavho arali vha na fhethu hone avha hu shumisi u ita tshithu.

Zwi kwamea nga nḓila i si ya vhuḓi sa hezwi vha ḓovha vha kho ḽa zwiḽiwa zwo kavhiwaho na kiḽima.

Zwi fhungudza pfhushi ngauri musi zwiḽiwa zwi khou kavhiwa nga kiḽima ḓuvha na ḓuvha zwi fhedzisela zwi so na maanḓa a u ḓi lwela ḽa kha zwitzhili na zwithu zwinzhi zwinzhi zwine zwa amba uri vhathu vhane vha ḓovha vha kho ḽa a vha nga ḓo farea zwavhuḓi ngori pfhushi dzi ḓo vha dzo fhela.

Ndi vhona uri musi kilima yo ḓalesa i fhungudza pfhushi kha zwiḽiwa na zwimela.

Ndi ha uri zwiṅwe zwimela zwi a swika hune zwa oma nga nṱhani ha kilima zwiṅwe zwi a balelwa u hula.

Dzi nga ḓiṱama nga u itela zwiḽiwa tsireledzo nga u dzi fhaṱela fhethu hune ha ḓo ṱavheliwa hone zwithu.

Ndi malwadze ane a ḓo fara vhana zwa ita uri vhana vha hulise zwiṅwevho sa ezwi vha ḓovha vho fariwa nga malwadze o no kho bva kha zwiḽiwa zwine vha vha vho ḽa.

Maponi a mahayani a ita zwimela kana zwiliwa zwavhuḓi ngauri kilima a i ngo tou ḓalesa vhuponi ha mahayani u tshi vhambedzana ḓoroboni zwine zwa amba uri vhuponi hayani u ḓo wana zwiḽiwa zwi re na pfhushi u fhira zwine wa ḓo zwi wana ḓoroboni.

Zwi vhanga ngauri u wa vhulimi ndi u wa ha ikonomi ya shango.

Ndi khaedu dzi ngaho u wana fhethu a u ṱavhela miroho hone musi muthu o pfulutshela fhethu vhuswa ngauri u vha sina fhethu ha u ṱavhela kana mannḓa o ḓi kovhela fhethu hune a nga ṱavhela hone.

Dzi nga kona nga u eletshedza hone na u ḓivhadza vhathu uri vha tshilise hani u itela uri zwi sa tu ṱoḓa uri vha pfulutshele huṅwe uri vha kone u tshila.

Mutsho wo kalulaho u ṱuṱuwedza uri mitengo ya zwiḽiwa i gonye ndi hafho hune ra ḓo wana zwiḽiwa zwi kho ḓura ngauri musi mupo wo kalula u sia u khou tshinyadza zwiṅwe zwa zwiḽiwa ha sala zwiḽiwa zwavhuḓi zwiṱuku zwi no ita uri zwi ḓure sa hezwi zwi zwiṱuku.

Ndi zwiṱirathedzhi zwo nonga u ḓi ṱavhela muroho ngadeni dza mahayani zwine zwa fhira u shumisa tshelede u tshi renga mavhengeleni hu nori mavhengeleni zwi a ḓura zwi fhirwa nga musi wo to ḓi ṱavhela hayani.

Mithenga yo no wanala musi yono ṱhukhulwa kha zwiṋoṋi a i laṱiwi i a rengisiwa kana wai shumisa u ita misiamelo khathihi na dzinguvho, honeha ua dovha wa shumisa u ita kha zwiambaro khathihi nau i shela fhasi uri i ite manyoro he wa ṱavhela hone zwithu.

Kanzhi zwi nga dzhia minete i linganaho fumimbili zwo no sumbedza uri mushumo wo itiwa zwavhuḓi ndi musi khuhu isi tshena mathenga nga khayo, honeha i songo ṋuruwa lukanda kana yo sokou ḓala nga tshika khayo yobva i tshi tovha yavhuḓi.

Lukanda lu vhulungea nga hedzi nḓila, nḓila yau thoma ndi ya uri lu sheliwe muṋo lu vheiwe ḓuvhani lu omiswe luvhe mukoki uri lwa sa siṋe, nḓila ya vhuvhili ndi lwau luvhea nga ngomu firidzhini.

Lukanda lwa zwifuwo lua shumiswa u ita zwiambaro khathihi u fana na vese dzi badzhi khathihi na mabannda a mukumba lua dovha lwa shumiswa u ita malabi lwa adzela dzi ṱafula khathihi nau ita dzi ngoma dzau lidza hu tshi tshiniwa zwa sialala.

Maḓi a shumiswa nga u to sheliwa kha khuhu, uri mathenga a bve sa hezwi a tshi vha o ṱumana na lukanda huno uri maḓi a u fhisa a ita uri lukanda lu sa tsha tou faranesa zwo no ita uri zwi sa konḓe uri mathenga a bve, hone ndi zwa ndeme u shumisa maḓi a mufhiso o teaho ngauri arali a tshi khou fhisesa a ḓo fhedza a khou vhaisa khuhu iyo lukanda lwa itisa zwiṅwevho, honeha arali a sa fhisi a nga si kone u ita uri khuhu i ṱhuvhiwe.

Mafhi a vheiwa fhethu hono rotholela u itela uri a sa swe lune a ḓo vhila asa tsha kona u shumisea.

Mutakalo u ṱhogomelwa ngauri a hu ṱhavhiwi zwifuwo kana tshifuwo tshine tsha vha tshi khou vhaisala kana u lwala nga etsho tshifhinga sa izwi tshi tshi ḓovha tshi si tshavhuḓi kha mutakalo wa muthu ane a ḓo tea u tshi ḽa.

Ee hunga vha hone sa vhathu vha mazulu vha a shumisa mikumba u ita mabengele a zwanḓa vho to zwi itela na mushumo.

Hai kha vhupo hanga a hu tou vha na nḓila dza sialala dzine dza shumiswa u bvisa lukanda dzine dza fhiriselwa kha muṱa nga muṱa.

Ee huna zwifhinga zwo khetheaho zwa mvelele kana vhuṱambo, sa vhuṱambo hu ngaho vhuṱambo hau bvisa ṅwana musi a khou bva u bebiwa hu ṱhavhiwa zwiṋoṋi zwinzhi u itela uri vhathu vhaḽe vha fure, kana musi ṅwana wa mutukana a khou bva thavhani ono vhuya ono vha munna, uya ṱhavheliwa zwiṋoṋi zwinzhi uri vhathu vho ḓaho vhaḽe.

Miṱa ine ya wanala hune nda dzula hone i ṱhukhula khuhu nga lufhanga i kanda milenzhe khathihi na mapapa u bva hafho ya shidzha mukulo nga lufhanga, iyi ndi vhona i yone nḓila ya khwiṋe ine nda i ḓivha.

Hai nṋe athi ḓivhi muthu ane a tshila ngau rengisa mukumba wa zwifuwo athi muḓivhi kha vhupo hahashu athi thu ṱangana ngazwo.

Ee mbudzi i hungiwa kha muri ya ṋembelela, honeha ha shumiswa lufhanga luno fhiresa nga fhasi ha mukumba kana lukanda hutshi bvisiwa u itela uri lu songo bva na ṋama.

Maitele au hama kha vhupo ha bulasi ṱhukhu ha dini, ngauri huvha hu sina zwifuwo zwinzhi u to dzhia tshifuwo nga tshithihi nga tshithihi u tshi tshi valela dangani wo tshi vhofha, ubva hafho wa hama mafhi atshi fhela kana hono sala maṱuku, wa ḽitsha tshifuwo itshi tsha ḓi tshimbilela tsha ṱuwa hure na zwiṅwe.

Ee ndo no vhuya nda thusa u ṱhukhula khuhu, ndo guda uri khuhu i na nungo i na mannḓa musi i tshi ṱhukhulwa mukulo zwine zwa ṱoḓa uri ui dzibe kana u vhe na nungo nnzhi ngauri arali u sina nungo nnzhi i ḓo u shela nga malofha honeha ya shela na vhathu kana zwithu zwire nga tsini zwoṱhe, ndi vhona u ṱhukhula khuhu zwi songo leluwa a si muṅwe na muṅwe ane a nga zwi kona zwi ṱoḓa muthu o ḓivhudzaho.

Ee ndo no shela mulenzhe musi hu khou vhulawa tshifuwo tshine tsha vha nguluvhe, nṋe ndo vha ndo farelela milenzhe uri nguluvhe i kone u vhulawa, izwo zwithu zwo vha zwi songo leluwa ngauri nguluvhe ina mannḓa manzhi nga maanḓa, yovha i khou ri kunda a zwongo leluwa uri ri kone u swika hune rai vhulaya zwo ṱoḓa uri rivhe vhanzhi uri ri kone u i tika.

Ee ndi nga ṱalusa, zwifuwo zwi ngaho kholomo na nngu khulwane khathihi na mbudzi zwi vhulaheliwa ḓakani kha muri wo teiwaho une wa vha muri muhulwane u itela zwi tshi hungiwa na muri vha tshi ṱhukhula zwi vhe zwi sa dini, zwifuwo zwi ngaho khuhu zwiṱuku zwi vhulaheliwa hayani nahone nga muthu muṅwe na muṅwe, huno ri zwifuwo zwihulwane zwi vhulahiwa nga vhathu vha tshinnani fhedzi.

Musi ṋama yo no ṱhavhiwa kha sisiṱeme ya vhulimi hafho, i isiwa butsharani ya nga tsini uri i kone u tshetsheliwa i vhe thango kana zwipiḓa zwo no farea nga muthu u itela vha tshi bika khathihi na musi vhathu vha tshi ḽa uri dzi kone u farea zwavhuḓi.